Mo setsong sa me re apara diaparo tsa setso tse dintle, tse di tshwanang le leteisi kgotsa seshweshwe. Di na le mebala e e phatsimang, tse di bontshang boikgogomoso jwa rona jwa setso. Mo mengwageng e e fitileng, diaparo tsa rona di fetogile thata ka gonne di kopanya mekgwa ya setso le mefuta ya se jaanong.

Ee, tota meaparo ya setso e ka apariwa mo meletlong e e tshwanang le di-conference ka gonne di bontsha tlotlo mo mo setsong sa rona, mme gape di tlisa setaele se se farologaneng.

Le fa ke rata diaparo tsa setso same, ke rata thata diaparo tsa setso sa setlhopha sa maNdebele ka gonne ga di itshwantsisi fela ka botaki jwa tsona, di na le mebala e mentle e phatsimang thata.

Diaparo tsa setso tsa maZulu le maXhosa tse di ntshang matsele, ga ke akanye gore di rotloetsa bana ba segompieno go apara dilo tse di khutshwane. Bana ba segompieno ba bona dilo thata mo dilong tse di tshwanang le difounu tsa bona kgotsa di-TV. Gape ba itse gore diaparo tse tsa setso di apariwa nako e le nngwe fela, ka nako ya meetlo ya bone ya setso. Fela, go botlhokwa go ba ruta bašwa ka botshelo jwa setso le tlotlo e e tswang mo diaparong tsa setso, gore ba tlhaloganye gore ke leng fa diaparo tse dingwe di tshwanetse di di apariwe.

Fashion-ne, diaparo, dibaga le dilwana di tshwana le fensetere ya setso sa motho. Di bontsha dijo, tumelo le maitshwaro a a botlhokwa mo setšhabeng. Mebala e e rileng, mekgwa kgotsa ditsela tsa go apesa di ka emela boitumelo, di ka emela maemo kgotsa moya wa semoya.

Go ya ka setso, morago ga lenyalo, mosadi o simolola go apara diaparo tse di rileng tse di bontshang maemo a gagwe . Diaparo tse di emela tlotlo, botsala, go apara diaparo gape go nyetsweng, go tlotla mo dingwao.

Diaparo tsa setso tsa Setswana gantsi di diriwa ka cotton-e, bobowa, le matlalo a diphologolo. Matlalo a diphologolo a ne a dirisiwa bogologolo gore ba, fa cotton-e le leteisi e ne e le bonolo go apara mo motlheng o o mogote. Diaparo tse di itsagaleng tsa Setswana ke leteisi, mokgwapa, seaparo sa banna, le .

Setso se na le seabe se segolo mo go bopeng tsela e basadi ba aparang, ba buang, kgotsa ba itshwarang ka yone. Ka dinako tse dingwe, se ba fa boikgogomoso le kitsiso ya boitseanape, mme ka dinako tse dingwe se a ba gatelela kgotsa se ba tlisetsa kgatelelo. Mo ditsong tse dingwe, setso se, di matlafatsa basadi, mo mme mo go tse dingwe di a ba gatelela. Go tshwanetse go nne le teka-tekano, mongwe le mongwe o tshwanetse a nne le tokelo ya go apara ka bolokolodi, a ntse a tlotla kwa a tswang teng.

Ee, ke dumela gore diaparo tsa setso le fashion-e ya segompieno di ka nna mmogo, ga di a tshwanela go nna dilo tse pedi tse di farologaneng. Ke akanya gore go di kopanya go ka tlhola sengwe se se kgethegileng. Diaparo tsa setso di na le bokao, di na le boitseanape, le fashion-e ya segompieno e tlisa ditlhoafalo tse dintšhwa le boitlhamedi. Fa batho ba kopanya tse pedi tse, ga ba apara fela, ba bua pale ya ya kwa ba tswang teng. Gape ke tsela ya go tlotla bogologolo fa ba ntse ba ikutlwa ba ikanyega, ba le mo fashion-eng ya motlha wa segompieno.

Ditso tse di farologaneng di ama tsela e basadi ba aparang ka yone, ka gonne di bontsha boleng, tumelo le ditiro tsa bone mo setšhabeng ka diaparo. Mo mafelong a mangwe, boitsholo ba gatelelwa, fa mo go amang mebala e phatsimang kgotsa di-pattern-e, di bua ka maemo, ka mengwaga kgotsa setšhaba seo. Diaparo tse ga se fashion-e fela, ke bokao ba boikgogomoso. Diaparo tsa setso di na le seabe se segolo mo go bolokeng bošwa jwa setso, di gokaganya basadi le medlimo ya bona, di keteka boitseanape, mme di fetisetsa ditaelo le le meetlo mo dikokomaneng tsa ditlogolo.

Fashion-e ya segompieno e e kopanyang diaparo tsa banna le basadi e thusa go tokafatsa teka-tekano ya bong, ka go fa batho tshwanelo ya go iponela tsela ya bone, ntle le ditshwanelo tsa kgale. Selo se se tshwara sentle, le nako ya gompieno e tlhokang pharologanyo le kutlwano. Le fa ba bangwe ba sa, ba se ke ba itumelela phetogo, mokgwa o of rotloetsa setšhaba se se amogelang boitshimololedi le botho jo bo farologaneng.